Ngonyaka odlule twenty, twenty-four ngagibela ibhasi ngiya emsebenzini ladileya laba emumva kemizuzu engamashumi amabili okwaholela ukuthi emsebenzini ngifike sesindlulile isikhathi sokungena. Umphathi wami akumphathanga kahle lokho, futhi nami akungiphathanga kahle ngoba ngase ngihambe endleleni ngigijima futhi ngaqala kabuhlungu e-ofisini eliphezulu. Into engikholwa ukuba babengayenza ehlukile ukulekelela ukuba mina ngingazizwa ngendlela engazizwa ngayo ukuba bangisendele umqhafazo oshoyo ukuthi ibhasi lami lizoba semuva ngemizuzu engaka, ukuze mawukuthi ngibone ukuthi ngeke ngikwazi ukulilinda, ngizame eminye imizamo yokuhamba ngifike emsebenzini ngoba akhona amatekisi, sikhona isitimela, futhi zikhona iy'moto ey'ncane ezikuthatha zikubeke ongama-Uber.

Izinkonzo zokuthutha ezinezinzuzo kubantu abadala, isitimela, yibhasi. Lezi nkonzo lezi Uhulumeni usuke enoxhaso ngoba usuke esibona isidingo sabantu ukuba bayazidinga izithuthi, kodwa futhi nosizo lokuxhasa abakho kahle emalini. Yingakho-ke begcina bekhokha imali ehluke kakhulu kwimali ekhokhwa kwimboni yamatekisi.

Uma sime emgaqweni sihamba sidlule kuma-tollgate. Uma sifika lapho okukhokhwa khona kukaningi kungaba ufica izimoto ziwuxhanxa zonke zingena ngazinye ngazinje okuholela ukuba isikhathi sigcine silimala osuke uhlele ukuthi ozofika ngaso ohambeni lwakho. Okunye kuhlala njalo kuqikezelelwa ukuthi uhlale unemali ngoba uma ungenayo imali ungagcina usuku lwakho lundlula nje umile endaweni eyodwa ngoba abakwazi ukuwandlulisa uma ungakhokhanga kulapho okukhokhwa khona ema-tollgate.

Ubaba ukhombisa ukuthi uyabona izinto ezenzakalayo ey'nkonzweni zokuthutha lezi ezangesonto futhi ezinezinzuzo kubantu abadala. Esitimeleni akuphephile, abantu babanjwa inkunzi, abantu bayalinyazwa, abantu bayakhuthuzwa, abanye futhi bahlala kabuhlungu bengakhululekile abakwazi ukuthenga iy'dingo zabo ngokukhululeka behlale kahle, sebelula nje ukuthi behambe befike endaweni yokusebenza benze inkonzo zokuthenga bezenze ngomgqibelo. Ebhasini nakhona kuyenzeka lokho okufana nalokhu ezokuphepha azikho zinhle kodwa imali ayikhokhwa khona incanyana okwenza ukuthi abantu behlala njalo befuna okukhokhwa kancane kukho, noma kufaka iy'mpilo zabo encupheni.

Emgwaqweni amarempu enza umsebenzi omkhulu ngoba anciphisa isivinini sezithuthi esuke zihamba ngazo, aphinde futhi aqinisekisa ukuphepha kwemfuyo yomphakathi, kanye nabantwana nabantu bonke abasebenzisa umgwaqo. Ngoba isipidi kuyamenza futhi umgibeli, noma umshayeli aqe iseqinisekise ukuba uvikele imoto yangalimali uma edlula kuma-elevater noma kumarempu.